Ndi u sa vha na madokotela dzikiḽiniki, kana usa ṱhogomela mutakalo wa vhathu vhahulwane vhane vha lwala nga maanḓa dzikiḽiniki, ngauri uya swika wa ima tshifhinga tshilapfhu usa wani thuso.

Kiḽiniki ya vhuponi hahashu yone iya zama uri vhathu vha wane thuso, fhedzi vhaṅwe vha maṋese ane avha a hone hanefho vhuongeloni honoho kana kiḽiniki yeneyo, tshiṅwe tshifhinga avha ṱhogomeli vhalwadze nga nḓila yone.

Ngauri zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha, zwia thusa nahone azwi badeliwi masheleni uri u kone u wana thuso, zwa phuraivethe u thoma wa tou badela uri u kone u thusiwa. Vhunzhi ha vhathu vha takalela yeyi ine muṅwe na muṅwe aya khayo u fhirisa ya phuraivete.

Ndi vhona unga dzi tea u ṱhogomela vhalwadze nga nḓila yavhuḓi, madokotela kana manese a tea u vhona uri vhathu vho ṱho vho tsireledzea or vha kho ṱhogomeliwa vha khou fhiwa na mishonga nga tshifhinga tshone.

Zwinga tikedza ngau ṋea zwishumiswa, kana zwiṅwe zwa zwiṅwe zwa mishonga uri muṅwe na muṅwe a wane thuso nga tshifhinga, nahone muṅwe na muṅwe a wane thuso o takala.

U shaya vhashumi kha dzikiḽiniki, zwi ita uri hu savhe nau shumesa nga maanḓa zwi dzhie na tshifhinga nga maanḓa.

Ee, zwo no vhuya zwa itela, wa lenga

Tea ubva dzi post nnzhi ngaha mishumo ya dzikiḽiniki, uri zwi kone u kunga vhashumi vhanzhi uri vhavhe hone.

Zwinga thusa uri tshitshavhani hu ṱavhanye uvha na tshumelo i vhonalaho, kana zwezwi vhathu vhoya dzikiḽiniki hu ṱavhanye huvhe na tshumelo yavhuḓi, uri vhathu vhasa lenge or vha ṱwe vho dzula haningei nga nṱhani hau shaya vha ma ma ma vhaongi.

Zwi guma zwi tshi khou ita uri vha dokotela kana vhaongi vhane vha vha hone nga tshetsho tshifhinga, vhavhe vha tshi khou fhungudza vhathu vha tshi khou vha ṋea dzi date kana dzi datumu, uri vhafhio vha vhuye nga datumu i kene vhafhio nga datumu i kene ngauri vhathu vha vha vho ḓalesa lune vha balelwa u vhalanga, ndi ngazwo vha tshi ṱavhanya u neta.

Uri kiḽiniki dza tshitshavha a dzi badeli u fana na phuraivethe, phuraivete ndi dzone kiḽiniki dzine dza badeliwa u wana hu sina vhathu vhanzhi, kha kiḽiniki ya tshitshavha u wana ho ḓala ngauri kiḽiniki ya tshitshavha ndi ya nnyi na nnyi.

Vha vha tshi kho tshekana na uri uyo mulwadze oḓa nga zwifhio, uyu oḓa nga zwifhio u fana na vhaaluwa vhavha vho ḓa nga malwadze manzhi ane vha vha vha nao muvhilini wavho.

Zwinga langa ngauri vha ḓo tea u tshekulusa vhe vha ṱavhanya u swika or vhane vhane vha khou ḓa u phakha dziphilisi vha vha vhea saidi nthihi, vhane vha vha na vhulwadze vhukene vha vha vhea saidi nthihi uri zwi kone uvha khwiṋe kana uita uri muṅwe na muṅwe a ṱuwe o kona u wana thuso henefho kiḽiniki yeneyo.

Ria ḓiya kiḽiniki ra vhuya ri songo thusiwa nga nṱhani ha mitevhe milapfhu, kana arali muthu a tshi kona u konḓelela uya ḓi dzula a lindela u thusiwa tshetsho tshifhinga tshi tshi swika tsha uri a thusiwe ngatsho.

Ndi uita uri vhalwadze huvhe na maḓuvha ane vha ḓa ngao o fhambananaho, uri vha rumeliwa kha dziṅwe kiḽiniki dzanga tsini ngauri u wana na vhathu vha kule vha tshi khou kona uḓa kiḽiniki dzanga ngeno kule.

Ndo lindela tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa, zwa sia zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri muthu uya humbula na humela hayani a songo wana thuso ye avha o ḓela yone.

Ngauri tshifhinga tshoṱhe zwivha zwo to ralo, hu sina ndavha uri huna ḽaini kana ahuna ḽaini tshifhinga tshoṱhe ndi vho vhathu ndi vho lindela.

Ndi u vhudza vha vhalwadze uri ri khou humbela nga ḓuvha heḽi huḓe vhalwadze vhafhio, nga ḓuvha heḽi huḓe vhalwadze vhafhio ngauralo ngauralo u fhirisa uri vhathu vha ṱwe vho lindela ngei dzikiḽiniki, zwivha zwo fhungudza na tshifhinga tsha kushumele kwa vhathu.

Ee, ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe, dzi nga fhungudza nau tshimbila na tshifhinga tshilapfhu tsha u lindela ngauri vhaṅwe vha a shumisa nadzi thendeleki u itela uri vha sa tsha humela kiḽiniki, hu tea uvha na maḓuvha ane ha ḓisiwa dzi thendeleki mivhunduni yo fhambananaho.

Nṱhani ha uri vha vha na khaedu yadzi bada, tshiṅwe tshifhinga hune vhalwadze vha dzula hone fhethu ha hone asi havhuḓi, dzi nḓila dza hone a dzongo kuna dzo ḓalesa matombo uri vha swike zwi a konḓa.

Ee, zwia itea ambuḽentse dza lenga u swika na ngauri dzivha dzi sa khou shumela kiḽiniki nthihi, dzivha dzi kho shumela na mivhundu minzhi tshiṅwe tshifhinga dzi a founeliwa mahayani tshiṅwe tshifhinga dza founeliwa na dzikiḽiniki nga tshifhinga tshithihi, vha wana uri a dzi khou kona u fara tshifhinga na ngori na kha vhupo ha hone hu ḓovha husi ha fomaḽa.

Vha tshi a thusa ngau hwala mulwadze nga goloi yayo, avha ise kiḽiniki uri vha ḓo ṱavhanya vha yo wana hone ambuḽentse, u fhirisa u founela ambuḽentse ya dzhia tshifhinga tshilapfhu isa swiki.

Hu tea uvha na dzibada dzavhuḓi, kana zwigonṱiri uri na dziambuḽentse dzi kone u swikelela fhethu husi ha fomaḽa uri vhathu vha ḓo ṱavhanya vha wane thuso nga tshipidi.

Ambuḽentse i dzhia tshifhinga tshilapfhu uri i swike, nga nṱhani ha bada ngauri bada dza hone dzivha dzi sa kho tshimbilea naluthihi u wana hu madindi, so ndi ngazwo ambuḽentse dzisa ṱavhanyi u swika.

Vha tea u vhona uri bada ndi dzavhuḓi, nahone ambuḽentse uri dzi swike nga tshifhinga u fana na kha vhaṅwe na kha maṅwe mashango, kana vhuṅwe vhupo hanga tsini.

Kha vhupo ha ma ḓoroboni hune ambuḽentse dza dzula hone, dzi a ṱavhanya u swikelela vhalwadze ngauri nḓila dza hone ndi dza vhuḓi, nahone ndi dzi ḽokushini a hungi mahayani.

Ee, vha wana thuso ya shishi ngau ṱavhanya, ngauri vha vha vha tsini na zwibadela vha vha vha tsini na zwithu zwinzhi u fhirisa muthu ane avha mahayani.

Ndi ngauri vhathu vha ḓoroboni vhavha vha tsinisa na zwithu zwinzhi, ambuḽentse dzia ṱavhanya u fhindula ngauri vha dzula dziḽokushini, vhaṅwe vha dzula tsini na zwibadela so a huvhi na tshileme musi ambuḽentse i tshi founeliwa.

Ee, ndo no vhona phambano khulu, ngauri vha vhupo vha mahayani zwithu zwi a konḓa uri zwi swike khavho, fhedzi vha vhupo ha ḓoroboni zwithu zwi a ṱavhanya u swika khavho.

U khwiṋisa tshumelo ya dziambuḽentse dza ḓoroboni dziṅwe ambuḽentse dzi tea u ḓisiwa kha dzikiḽiniki dza mahayani, uri dzi ḓo kona u thusa ngauri dzi ḓoroboni dzivha dzo ḓala u fhira nga ngeno mahayani, ngauri u wana ambuḽentse ya hone i tshi khou bva kule i tshi kho ḓo hwala vhathu mahayani.

Muvhuso u vha u tshi khou itela uri madokotela a kone u lafha mulwadze muṅwe na muṅwe. Nga tshifhinga zwi si na ndavha uri ndi mulwadze o ḓaho nga vhulwadze vhufhio.

Ndi vhona unga zwo leluwa vhukuma uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho kiḽiniki. Ngauri vhaṅwe vhavho a vha nga koni u ṋamela dzi thekhisi vha tshiya u dzhia mishonga yavho kule. Zwino arali vho ḓiswa hanefha kiḽiniki tsini ndi vhona zwo leluwa kha muṅwe na muṅwe. Uri a ḓo kona u dzhia dzilafho dzawe hu tshi kha ḓivha na tshifhinga.

Vhathu vha Mankweng ndi vhona unga arali vha ṱavhanya u fhelelwa sa izwi hu zwibadela zwa nṱha kana zwa dzi ḓoroboni. Vha nga ṱavhanya vha gidimela mavhengeleni a ngaho Clicks u ya u ḓi rengela.

Arali kiḽiniki ya shangoni ḽe ḽo ya vala hu vha na thaidzo khulwane. Ngauri vhadzulapo vha nga si tsha kona u wana dzilafho. Zwivha zwi tshi khou vha kombetshedza uri vha ye vha wane dzilafho dzi kiḽiniki dza kule.

Arali kiḽiniki yo fhelelwa nga mishonga ya ndeme ndi vhona unga madokotela kana vhathu vha muvhuso wa henefho kiḽiniki. Vha tea u vhona puḽane uri mishonga i vhe hone. Ngauri ndi zwa ndeme u wana mishonga kiḽiniki ngauri malwadze a vhaṅwe ha nyagi uri a fhire mishonga.

Ndi nga tama uri i thome u sedza malwadze a vhathu na uri uyu muthu u ṱoḓa mishonga ifhio. Na uri vha ṱhogomele vhathu zwavhuḓi vha shumane navho nga tshifhinga. Hu si na u lenga ngauri ndi zwa ndeme u ḓiwana u tshi kho ṱavhanya u thusiwa. Nahone zwi takadza vhathu uri na ngoho vha khou thusiwa zwavhuḓi.

Vha tea u thoma u sedza uri afha fhethu hune ha khou shumelwa hone hu na mutakalo naa. Nahone vhathu vhone vha kho farea hani nga mbekanyamushumo ntswa ine yavha yo ḓisiwa. Vhathu navho vha tea u vheiwa phanḓa.

Uri muthu a dzule a na mutakalo u tea u ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi, u ṅwa maḓi tshifhinga tshoṱhe. A ḽa na miroho a sa ḽesa zwithu zwa mapfura. Ndi hone muthu a tshi dzula a na mutakalo naho a songo ya vhuongeloni.

Ndi ngauri vhulwadze hawe hu ḓovha na tshifhinga tshine ha vuwa ha dovha futhi ha ima. Zwi a konḓa uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe. U tea u dzula a khou vhona madokotela tshifhinga tshoṱhe.

U itela uri hu dzule hu na dzi ambuḽentse sibadela hu dzule hu na vhathu vho to lindelaho vhathu vha shishi. Vhane vha ḓo vha vho huvhala vhukuma kana vhathu vhane vha ḓo dzula vha kho ṱhogomela vhathu. Vhane vha ḓo vha vha shishi nga tshavho.

Vha tea u thoma vha tsheka mutakalo wa muṅwe na muṅwe vha ḓivha uri hoyu mutakalo wawe u ṱoḓa zwifhio. Hoyu mutakalo wawe u ṱoḓa zwifhio ngauri vhathu vha lwala malwadze o fhambananaho.

Vha vhea uri vhuponi hu ṱavhanye u vha na dzi ambuḽentse ngauri ambuḽentse ndi zwone zwithu zwa khwine. Zwine ra zwi ṱoḓa u fhirisa u badela dzi tshelede ri tshi khou hwala vhalwadze.

Ndi nga livhuwa ngomu rengela dzi gift ya hampers dzine dza vha na mitshelo yavhuḓi. U sumbedza uri na ngoho u khou fara vhathu zwavhuḓi vhuponi ha mahayani zwi tshi ḓa kha sia ḽa mutakalo.

Ndi tshi nga ṋea uri minister u tea u ḓivha uri vhathu vha a ṱoḓa mitshelo kana vhathu vha a ṱoḓa zwiḽiwa zwa pfhushi. Uri vha vhe na mitakalo ya vhuḓi vha tea u eletshedza vhathu uri kha vha dzulele u ḽa zwithu zwa pfhushi tshifhinga tshoṱhe. Zwi si na ndavha uri ndi muthu mungafhani or muthu ḓe.

Ndo vha ndi tshi ḓo eletshedza muswa uri vhathu ndi mapfura vha a ḓoliwa. Muthu u tea u shumisana na vhathu zwavhuḓi u itela na matshelo uri avhe na dzina ḽa vhuḓi kha lushaka. Kana kha vhupo ho noho hune ha khou shuma khaho. Ngauri ndi zwa ndeme vhukuma u ḓi wana u tshi kho ṱoḓiwa nga mishumo yavho ya vhuḓi.

Ndi nga vha vhudza uri vhupo hahashu kha zwa mutakalo a vhu kho to ṱangana na mutakalo wavhuḓi vhukuma. Vha tea u wana ngeletshedzo kana vha ita muṱangano vha amba na vhadzulapo nga nḓila ine muthu a tea u vha na mutakalo ngao. Kana nḓila ine muthu anga i shumisa uri avhe na mutakalo.

Nṋe ndi vhona unga musi hu na zwithu zwa shishi ndi khwine u wana goloi wa isa muthu vhuongeloni. U fhirisa u lindela ambuḽentse ngauri u nga ḓi lindela ambuḽentse tshifhinga tshilapfhu. Fhedzi muthu o wana goloi zwi vha khwine ngauri iya ṱavhanya ende rivha ro dzi vhidza hanefha tsini na mahayani.

Kiḽiniki yo fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi zwi sala zwi si tshavha zwithu zwavhuḓi na luthihi. Ngauri kanzhi u wana dziṅwe kiḽiniki dzi tshi khou shumisa miḓagasi. Zwi amba na tshumelo i ḓo ima na u sa vha na maḓi vhalwadze vha nga si dzule tshifhinga tshilapfhu vha si na maḓi.

Zwi ita uri muthu a fhedze a tshi vho gidimiselwa zwibadela zwa kule. Uri muthu hoyo a swike zwibadela ndi u to ṱoḓa goloi ine ya ḓo muṱavhanyisa u fhirisa u lindela dzi ambulentsi.

U wana hu tshi khou founeliwa dzi ambuḽentse na vhathu vha vhuongeloni. Kana vhathu vha mutakalo uri vha ye vha thuse haningei kule hune a vha hone. Uri a kone u ḓi wana a tshi kho swika sibadela a tshi kha ḓivha otsireledzeaho. Kana a tshi kha ḓivha ane a kha ḓivha na mutakalo.

I ita uri muthu a re na swigiri a kone u wana mutakalo kana u muṱhogomela.

Nṋe ndi vhona zwi songo tea na luthihi uri vhalwadze vha ye vha fola miduba vhuongeloni. Ngauri zwi vha zwi si zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga u ya wana muduba wo lapfesa. Wa balelwa u wana dzilafho wa dovha wa humela hayani u songo tshadzi wana. Vhaṅwe vha a balelwa u konḓelela miduba iyo.

I pfhi mutakalo ndi ḽa ndeme kha nṋe na vhamuṱa wahashu. Ngauri mutakalo ndi wone une wa ṱoḓea muthuni hu tovha u vha wone wa u thoma hune wa vha hone muthuni.

Vhunga vha tshi ḓa kha sia ḽa mishonga ndi zwavhuḓi vhukuma. Ngauri u wana muṅwe na muṅwe a tshi khou fhiwa mishonga ya zwine zwa yelana na vhulwadze hawe.

Tshiṅwe tshifhinga u ya wana mishonga ya kiḽiniki i sa kho shuma. Zwa guma zwi tshi kho ita uri muthu aye a wane mishonga ya sialala. Nayo i ya ita uri muthu a fhole.

Nṋe ndi vhona heya magavhelo a tshi thusa vhaṅwe vhathu. Ngauri u wana tshelede ya hone yo vhala vhukuma lune muthu uya kona u sapota muṱa wa hawe.

Mililo ine yavha khombo i vha yo vhangwa nga musi ho fungiwa zwiṱofu kana muthu o sia o hangwa u tsima tshiṅwe tshithu nḓuni. Na miḓagasi a yo ngo luga musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa mililo.

Ndi vhona unga huvha hu mulandu wa sibadela. Sibadela kanzhi a vha tu ṋea vhathu thuso nga nḓila ine vha fanela u ṋeiwa ngayo. U nga dzula ḓuvha ḽoṱhe u sa khou wana thuso na luthihi vha tshi khou sokou mona na sibadela.

Ndo hangwa dzina ḽa mushonga une a tea u ṋekedziwa wone. Fhedzi hoyo mushonga u ita uri a ṱavhanye a fhole vhukuma a songo lenga.

U tea u isiwa kha vhathu vha tshirema vha ya vha ṱolana na vhulwadze hawe. Vha mufha mishonga yo teaho uri a nwe yone or vha mu ḓodza mishonga uri hoyo muthu a ṱavhanye a fhole.

Thi thu ḓi wana ndi tshi na tshenzhemo nga sibadela tsha Mankweng. Ngauri a thithu tshi ḓivha zwavhuḓi kana u ḓi wana ndi tshi khou tshia. Fhedzi ndi vhona unga vha tshi ḓa kha sia ḽa zwa mutakalo vha ṱhogomela muṅwe na muṅwe. Uri a vhe na mutakalo wavhuḓi sa izwi muṅwe na muṅwe a tshi vha o ḓo wana thuso kha zwithu zwo fhambananaho. Mutakalo ndi wone wa ndeme.